Usiko engilaziyo nengilijwayele ukuthi umfana aye entabeni ayosika ijwabu abuye afakwe ekhaya enzelwe umcimbi wokuthi uselisikile ijwabu, futhi usethombile yingakho ebenzelwa lolu siko.

Ukwazisa kwamasiko ukuma ngqo, ukuma nse ungajiki kulokhu okwenziwayo nokuwusiko, ungajiki nokukodwa ukwenze njengoba kwakwenziwa endulo. Kanti , ukwaziwa kwamasiko ukushintsha isikompilo lakudala ulenze isimanje noma ulenze ngendlela yaseNtshonalanga eyisimanjemanje, eyiwubukhazikhazi. Futhi ufake konke okungadingeki ngoba wenzela ukuthi kubukeke kahle.

Kuhambisana nami ngokuthi ayikho into ongayenza uwedwa. Kuyadinga, uyabadinga abanye abantu ukuze wenze into ngesinye isikhathi. Yingakho-ke kufanele uzwane nabantu ngoba umuntu ngumuntu ngabantu. Akekho umuntu ophila yedwa emhlabeni, uyabadinga abanye abantu yingakho kubalulekile ukuthi ukwazi ukuphilisana nabantu ungabi umuntu ophila yedwa nongakwazi ukuhlala nabanye abantu, nokuphilisana nabanye abantu. Ngoba ekugcineni uyabadinga la bantu ukuthi bakusize uma usenkingeni noma udinga usizo, ngabe noma yiluphi usizo oludingayo.

Wemngani uyazi ukuthi amalunga omndeni nibuye nibone ngaso linye, nibuye ningaboni ngaso linye. Njengoba nje kukanje ngiyacela ukuthi wehlise umoya ubalalele kodwa isinqumo sokugcina siphume kuwe. Ngichaza ukuthini na? Ngichaza ukuthi ukuze kube nokuthula, nokubonisana nokulalelana kahle, ngiyacela ukuthi ubalalele uthathe lokho abakushoyo ovumelana nakho futhi ongavumelani nakho ungakusebenzisi ngoba badala bayayazi into abayishoyo, futhi basiza wena ngokuthi bangcwabe, bangcwabe umawakho ngesizotha.

Amakhono avame ukufundiswa amantombazane asethombile ashintshela ekubeni abesifazane ukuthi aziphatha kanjani uma sebeqala beya kwezinsuku , esikhathini, yikuphi efane bakwenze nengafanele bakwenze, yindlela yokuziphatha uma uyintombazane, mase kufika isikhathi sokuthi ushade uziphatha kanjani, emzini ukuthi uziphatha kanjani, indoda iphathwa kanjani, umamezala uphathwa kanjani, kanye nabo bonke abantu basemndenini wakwakhabomkhwenyana ukuthi baphathwa kanjani. Konke lokhu uyafundiswa ukuze ungene wazi ukuthi uzifaka kwini.

Yebo, kumele babeke imikhiqizo yendawo kuqala kunemkhiqizo evela ngaphandle. Kungani ngisho kanje? Yingoba uma kuthengwa kubantu bendawo, abantu bendawo bayakwazi ukusimama bathole imali ngenxa yesaphothi abayithola kumphakathi kanye nabantu bendawo. Futhi lokho kuzosiza ukuthi bangangeni ey'ndlekweni zokuthi bakususa kanjani ukudla ngaphandle kwezwe bezofaka lapha eSouth Africa. Bayaseyiva ezintweni eziningi. Ngalokho-ke, kongeka imali futhi kusimama bona abantu basendaweni. Ngalokho kwakheka amathuba omningi emisebenzi, nempilo iqhubeke iye phambili.

Amakhono anikezwayo yilawa, bayatshelwa ngokuthi baziphathe kanjani futhi badlalele kude ebafaneni. Uma bekhetha ukujola nabafana, yimiphi imiphumela ezovela. Nanokuthi bayafundiswa ukuthi intombazane iziphatha kanjani, ikuphi efana ikwenze nengakwenzi, yizidakamizwa, uphuzo oludakayo nakho konke okungaba umthelela omubi ekukhuleni kwentombazane.